Cabanga ukuthi i-Wi-Fi, kumele uyifake ey'ndaweni zasemakhaya ngoba ezindaweni zasemalokishini nasemadolobheni bahlala eduze la ekhona khona i-Wi-Fi. Kanti emakhaya kudingeka beze begibele baye emadolobheni ukuze bethenge bethole i-Wi-Fi.

I-Wi-Fi yamahhala ingafanele ifakwe ezindaweni zasemakhaya ngoba ezindaweni zasemadolobheni nasemalokishini iningi i-Wi-Fi. Njengokuthi mhlampe ey'ndaweni zokudla eziseduze, njengako-KFC, uyayithola i-Wi-Fi, kanti endaweni yasemakhaya akukho la othola khona i-Wi-Fi yamahhala.

Engakwenza ngokuthi athathe abantu abasendaweni okuze kube ibona abathula umculo emsakazweni and kufanele akhethe abantu abanamakhono ukuze bekwazi abantu ukulalela.

kusabela ngendlela enkulu, nebalulekile ngoba uyakwazi ukuthi nikhulume niphendulane nabalandeli bakho njengomsakazo, noma ngithi abalandeli bohlelo lakho.

Chabo, akusiwo wonke amanethiwekhi avumela idatha ukuthi asetshenziswe enyangeni edlulele. Amanethiwekhi avumela lokho, u-Cell C no-Telkom kuphela.

Ulwazi fanele ngihlezi, kumakhalekhukhwini ihlezi livela isimo sezulu, futhi esiseqopheleni eliphezulu. Ilona leli ongalisakaza, kube futhi engilisakazwa emareyidweni ngesikhathi sasekuseni abantu besalungiselela ukuya emsebenzini.

Umsebenzi ngingawenza ngokuthi i-ephu ibe ngazo zonke izilimi ezikhona zaseNingizimu Afrika. Izinsiza engingazisebenzisa ilezi ebengizifunda ekholeji la ebengikufundela khona ubunjiniyela.

Umsebenzi ngingawenza ngokuthi i-ephu ibe nazo zonke, ngazo zonke izilimi ezikhona eNingizimu Afrika. Izinsiza ngingasebenzisa lezi ebengizifunda ekholeji la ebengifundela khona ukuba unjiniyela.

Uma kucishwa ugesi ngithembele kakhulu kakhulu kwi-Wi-Fi. Ngingathenga imini aphu, esebenza kuze nje, esebenza ixhunywe kwi-Wi-Fi. Kuze kuphele amahora amane ngisho ugesi ungekho.

Wi-Fi ngosuku ngisebenzisa okudlula amahora ayishumi nambili. Ngisebenzisa kakhulu uku-check-a ulwazi, ukuze ngihlale ngazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni kakhulukazi kumakhalekhukhwini.

ukuthi kufanele kwenziwe ukuthi inethiwekhi iqine ngoba abantu basuke beyikhokhele. Kungahambisani nokuthi abantu bayisebenzise isikhathi esingakanani.

Engingabhalisa kuyo, umabonakude, futhi inkundla ibalulekile ukuthi ibe namamuvi, nemibukiso elungele bonke abadala ngoba sonke siyayisebenzisa ukuchitha isizungu.

Uhlelo le-Wi-Fi yamahhala lungazuzisa amabhizinisi noma osomabhizinisi endaweni yangakithi, njengokuthi isibonelo makuwukuthi usomabhizinisi onesitolo, uzokwazi ukuthi athenge i-TV. Isebenze, ayixhume kwi-Wi-Fi, ukuthi mhlampe uma kudlala ibhola, abantu bahlangane ngaleso sikhathi, uma abantu bebukela ibhola vele nginesiqiniseko ukuthi bazobe bebukela bebe bethenga.

Uhlelo lungazuzisa osomabhizinisi endaweni yangakithi, ngokuthi bakwazi ukufaka izinto ezidingwa, ezisebenza nge-Wi-Fi, mhlampe kube ukuthi uma ukuthi isitolo, amakhastoma abo basebenzisa imali ukuze bekwazi ukusebenzisa lezo zinto. Ngaleyo ndlela nabo bazobe bezuza.